Ngicabanga ukuthi uhulumeni ungasebenzisana nezikole ukuthi bathole osaziwayo abazovakashela iy'kole bekhulume ngokubaluleka kokuhlolelwa kwezifo zekhanda ngoba iy'ngane ezifunda isikole ziyabathanda osaziwayo.

Cha, ngingamgqugquzela ukuthi aqhubeke aphuze amaphilisi kunokuthi awayeke nhlobo ngoba amaphilisi enziwe ososayensi and futhi kunocwaningo olwenziwayo phambi kokuba amaphilisi aphasiswe, futhi anikwe iziguli. Into engingayisho, noma engingamcebisa ngayo ukuthi mhlampe asebenzise amaphilisi, aphinde futhi asebenzise nembiza kaBaba uZondi khona azobona ukuthi umehluko uzoba khona yini.

Izinhlelo ezibhekelene nokwezifo zengqondo azikho ey'bhedleleni eziningi noma emitholampilweni yase emalokishini. Into engingayenza ukuthi yonke imitholampilo esemalokishini noma esey'ndaweni ezisemaphandleni nasemakhaya ibe negatsha lezempilo yezengqondo ukuze kuzoba lula ukuthi abantu abagula ngokwezengqondo, noma laba abacabanga ukuthi banezinkinga ngokwezengqondo, noma nalaba abakhubazekile amakhanda bakwazi ukuthi bathole usizo ngokushesha.

Sawubona sisi. Senginesikhathi ngihleli la ngilinde usizo, sengihleli amahora amaningi kakhulu. Ngicela ukubuza ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ngithole usizo, futhi ngizolinda isikhathi esingakanani ukuthi ngilithole lolu sizo? Ngiyabonga.

Abesifazane abasezindaweni zasemakhaya babhekene nezinselelo ezifana nokuthi imitholampilo ikude ngama-kilometer amaningi, futhi nezokuthutha kuyabiza ukuze bayofika kuleyo mitholampilo. Futhi abantu basemakhaya abaningi abasebenzi, nezindleko zokuthutha zokuthi bafike lapho kuleyo mitholampilo ziphezulu kakhulu.

Izinzuzo zokuthola nokwelashwa kusenesikhathi kwesifo se-COVID-19 ukuthi kunciphisa abantu abazotheleleka yilesi sifo, bese baphinde futhi basidlulisele kwabanye abantu. Uma welashwa ngokwesikhathi, izinga lokuthi udlulise leli gciwane lincane kunanokuthi mese lihambile, lahambela phambili ngokugula kwakho. Enye into futhi ukuthi uma ungalashwa uzoqhubeka ugulise abanye abantu ube ungazi ukuthi unaso lesi sifo, bese nabo bagulise abanye abantu. Koda uma uzazi ukuthi unaso lesi sifo ungakugwema lokho.

Ikhambi lendabuko engake ngalisebenzisa, umhlonyane. Umhlonyane usetshenziswa ukuthi ulaphe umkhuhlane. Umhlonyane uyatholakala kubalaphi bendabuko abasendaweni, futhi uyathengiswa nasey'ndaweni lapho kusuke khona kuthengiswa izinto khona, uyatholakala futhi nasemakhemisi. Umhlonyane uy'mfino, bese ufakwa emanzini ashisayo bese uyabiliswa. Uwuphuza mese uwupholisile.

Umkhankaso engingawenza ukuthi ngicebise abathengi ukuthi benze ucwaningo ngemikhiqizo abasuke beyithenga ukuthi leyo mikhiqizo yenziwe abantu abanjani, abantu abanalo ulwazi ngaleyo mikhiqizo, nanokuthi futhi abantu abanazo izindondo, noma abakufundele ukuyenza leyo mikhiqizo. Uma kungenjalo-ke, bazi ukuthi leyo mikhiqizo abasuke beyisebenzisa isuke ingaphephile.

Ukunakekela kwabantu abasebebadala kubalulekile kuyo yonke imiphakathi ngoba kwandisa izinga lempilo abayiphilayo, futhi kwandisa nenani lezinsuku abangaziphila.

Izinga lokwentulwa kwemisebenzi liphezulu ey'ndaweni ezingasemakhaya. Ukuze kwandiswe abantu abazosebenza kwezempilo, ukuthi uhulumeni aqeqeshe abantu abasha abakuzo lezo ndawo ezisemakhaya ukuthi bafundele ezempilo ukuze bazokwazi ukuthi basize imiphakathi yabo. Futhi nabo bathole imithuba, amathuba emisebenzi.

Abantu abahlala emiphakathini esemaphandleni, esikhathini esiningi kumele bahambe ibanga elide ukuze bathole imitholampilo. Le mitholampilo lena yenza kube lula ukuthi labo bantu bathole izinsiza ngokwezempilo, nokuthi futhi labo abagulayo amaphilisi noma imithi abayidingayo bayithole endaweni eseduze. Futhi kuyabehlisela futhi nezinga, nenani lokwezothutha ngoba abantu abahlala ey'ndaweni ezisemakhaya esikhathini esiningi bayantula futhi abasebenzi.

INingizimu Afrika inezinga eliphezulu lengculazi, futhi nokukhulelwa kwezingane ezisancane kuphezulu kakhulu. Abazali bangaboniswa ukubaluleka kokuthi abantu abasha noma iy'ngane ezifunda isikolo zaziswe ngokubaluleka kokuvimbela inzalo, nokuhlela umndeni. Lokho kubaluleke kakhulu ngoba kuzokwehlisa izinga lengculazi elisezinganeni ezisencane, futhi lehlise nokukhulelwa kwabantu abasebancane.

Into engingayenza ukuthi ngenze ucwaningo kwi-inthanethi ukuthi le mikhiqizo ikhiqizwa kanjani, futhi nemiphumela yokusebenzisa le mikhiqizo, nanokuthi ikhiqizwa ngani, ngaziphi izinto, nanokuthi kusetshenziswani kuleyo mikhiqizo.